Malome, ditaba tseo o di batlang pampiring o ka di fumana marangrang a Google. O lokela feela ke ho ba le data hore o kgone ho etsa seo.

Dikarolwana tse nthabisang tsa mohala wa ka wa thekeng ke di-email, ke Google. ke marangrang a bitswang sefahleho sa buka le WhatsApp. Ntle le tsona nke se phele hamonate hobane ke tsona tse nthusang hore ke kgone ho kgokahanya le batho.

Ke tlo kenya tletlebo ho manager-ra wa library. Mme ke maikarabelo a hae hore batho ha ba tlile library-ng, ba kgone ho fumana disebediswa ka botlalo.

Ke rekile data mona lebenkeleng la lona, empa ha ke e kenya founung ya ka, ke thola molaetsa wa hore data ena e se sebedisitswe. Empa ha e a kena founung ya ka. Ke kopa le mphe tjhelete ya ka hanghang hobane ha kaka ka sebedisa data.

Batjha, tlameile e be rona ba kenyang di-Wi-Fi-ya lekeisheneng la rona. Hobane hona ho tla re thusa hore re be le tsebo ka ho kenya Wi-Fi. Sena se tla re thusa ha re kenya kopo tsa mosebetsi. Re tla kenya sena e le tsebo eo re nang leng yona.

Video ena hore ke tle e ke kenye mohaleng wa ka, ke bone e le video ya mmino o thabisang ebile qalong ha o e sheba ea kgahla. Ke ne ke sa tsebe hore e hlahisa ntho tse nyotshang ebile tse swabisang hakanakana.

Moreki wa rona a ratehang. Hotspot ena ya rona e dumelletswe feela hore moreki ae sebedise nako ya hora.

Badudi ba mahaeng ba lokela ke hore ba ikopanye ba iketse ngatananngwe. Mme ba ngolle kgwebo e kenyang di Wi-Fi hore e ba kopa le bona, e ba kenye lenaneng la hore ba kenyetswe di-Wi-Fi.

Ke hobane nomoro eo ya lekunutu e sirelletsa hore Wi-Fi ya hao ho sekebe hwa ba le motho mang kapa mang a ka kgonang hore ae sebedise ntle le tumello ya hao.

Ha o shebella di-movie marangrang o ka iphumana o sebedisitse di-gigabyte tse mashome a mabedi. Di-company tsa di-movie di ka bebofalletsa batho hore ho be le data ya bo e kenyang di-movie feela. E kgona hore batho ba shebelle di-movie. Mme data ena e se ke ya fela ka pelenyana.

Nka mo hlalosetsa ka bohlokwa ba thuto, ke mo jwetse hore ha tsa bobini di sa mo sebeletse, a be a na le mangolo a thuto, a tla kgona hore a mo phidise.

Ke nkile dikgwedi tse mmalwa hore ke hlokomele hore ho hack-uwe Wi-Fi ya ka. Ke hlokometse ka baka la router ya ka, ile ya mpolella hore ho kena founo tse ngata ho feta ka moo ho baduweng ka teng. Ke ile ka ya company-ng e kenyang di Wi-Fi-ya ka lo tletleba. Mme ba tla ka hanghang, ba tlo nthusa. Ba ile ba fetola nomoro ya ka ya lekunutu ya Wi-Fi ya Ka.

Batho se ba kgona ho sebedisa internet ntle le ho tshwenyeha ka ditjeho tsa data.

Nna ke tsitsinywa ke dipapatso tse nang le mmino o hlabosang, o hohelang bareki. Wa mmino wa mapiano. Nna nka thabela hore papatso ya ka e be le mmino o hlabosang wa sedumedi.

Maobane itse ha ntse ke sebetsa motlakase wa tsamaya. Elare ha o kgutla motlakase wa kgutla o le matla haholo mme wa tjhesa router. Router ena ha ke e sheba e tjhele dithapo ka hare.

Tjhe, nna chatbot ha e nsebeletse. Ke kgetha ho bua le motho wa nnete, ho na le yona. Hobane chatbot e na le dipuisano tse ding tse sa kgoneng ho di araba, le dipotso tse re sa kgoneng ho di araba, tseo motho wa nnete a kgonang ho di araba.

Ke letsa mabapi le di-Wi-Fi hotspot tse leng hore di beuwe hole le lekeishene, mme setjhaba ha di kgone ho finyella ho sona. Ke batla ho tseba ho ke ka hobaneng ha o entswe phoso ya mofuta oo?

Ee di santsane di hlokeha, hobane boholo ba batho ba haholo ba santsane ba sebedisa tsona. Ebile ke tsona tse re kgona hore re fumane ditaba tse potlakileng ho tsona.